Di-bank-a di sekaseka maemo a madi, tlhalo ya karata ya sekolo, le tshedimosetso ya gago, o netefatsa gore o leka-leka go amogela karata.

Fa o tlhopa karata ya sekoloto, akanya ka ditsenyo, morokotso, le meputso, bapisa ka go sekaseka, ditshono, le ditshwanelo, tsa nngwe le nngwe.

Sekoloto le history ya go adima, di ama kemo ya kopo, ya karata ya sekoloto, ka gore dibanka, di leba gore o ka duela jang, go di tokafatsa, duelela dikoloto ka nako, le go fokotsa dikoloto tse di leng teng.

Diphoso tse di tlwaelegileng, di akaretsa go sa tlhatlhobo nnete jwa tshedimosetso, go pateletsa mokoloto, le go sa tlhaloganye ditshwanelo, netefatsa gore tshedimosetso e nepagetse, o bala ditumalano sentle, mme o kopa fela fa o kgona go duelela.

Go buisa le go tlhaloganya melawana go botlhokwa, ka gore, go go thusa go itse ditsenyo, morokotso, le ditshwanelo tsa gago, se se sireletsa gore o seke wa itshola, fa morokotso o le kwa godimo, kgotsa go na le ditumalano tse di sa go sologeleng molemo.

Go nna le kitso ka tsa madi, go thusa batho go tlhaloganya ditsenyo, diputso, le diphelelo tsa mo dikoloto, se se ba thusa go dira, ditshwetso tse di maleba, le go kgetha karata e ba ka e laolang sentle.

Banka e leba seemo sa madi, history ya go adima, moputso, le bokgoni jwa go duela. Mokorotso o balwa ka percent-e ya madi a o adimileng, o ikagile ka seemo sa gago, sa mo mokoloto, le kotsi e banka e lemogang.

Overdraft e thusa fa o tlhoka madi ka ponyo ya leitlho, mme e ka thibela ditlhotlhamiso tsa madi, le fa go ntse jalo, e na le ditshenyo tse di kwa godimo, fa e sa laolwa sentle, mme e ka oketsa mokoloto wa gago.

Dituelo tse di tlwaelegileng di akaretsa mokorotso wa overdraft, tuelo ya tirelo, le kotlhao ya go feta mo moeding, di ka tilwa ka go laola tiriso ya madi, go ikarabela ka ditshenyegelo, le go sa fete mo moeding wa akhaonto.

Dituelo tsa go dirisa madi a mantsi, di fokotsa madi a o ka bolokang, kgotsa a o ka dirisa mo lefatsheng, go fokotsa ditshenyegelo tseno, o ka tlhokomela tiriso ya madi, o ikarabela mo ditshenyegelong, le go tila go feta mo moeding ba akhaonto.

Ditsela tse dingwe di akaretsa go boloka madi, go dirisa karata ya debit-e, kgotsa go kopa kalafi ya madi mo bankeng, di thusa ka go fokotsa mokoloto, tila ditshenyo tsa morokotso, di go thusa go laola madi sentle.

Tirelo ya banka ya go ntsha madi, fa o le loetong, e dira ka go letlelela go dirisa karata ya gago ya banka mo matlhakoreng mafatshe, ya akaretsa ditlhotlhwa tsa phitlho ya madi, exchange rate, le tuelo tsa phetolo ya madi, melemo e, e akaretsa pabalesego, go se tlhoke go rwala madi a mantsi. Le tiriso e bonolo ya karata.

Forex-e ke kgwebo ya go reka le go rekisa madi a dinaga tse di farologaneng, fa o batla go e dirisa, go tlhokega inthanete, account ya forex-e, le kitso ya mmaraka wa madi.

Ke utlwile ka batho, ba latlhegetswe ke madi ka ntlha ya borukutlhi, le go tlhoka kitso, ke ka moo, ke ka gakolola motho, gore a ithute pele a simolola.

Ditlamorago di akaretsa go latlhegelwa ke madi, go nna mo kganyeng ya semolao, le kgatelelo ya maikutlo, fa o latlhegetswe, ikgolaganye le kampa ya forex-e, tlaleletsa kgetsi, o batle thuso ya semolao, le e, e amanang le tsa madi.

Fa ke ka lemoga gore malome wa me o tsentse forex-e, ke ne ke tla bua le ene ka kotsi, le melemo ya yone.

Ke ne ke ka ikutlwa ke itumetse, mme gape, ke ikutlwa ke tshwenyegile ka kotsi ya forex-e, ke ne ke tla boloka madi, a ke a gapile, ke ithute go feta, mme ke dirise maano, a a babalesegileng, pele ga ke ka tswelela.

Ke ne ke tla dirisa ditlhwatlhwa tsa madi, ka go dirisa di App tsa forex-e, di website tsa diphetogo tsa madi, le ditirelo tsa banka, didiriswa tse di tshwanang le google currency converter, le tsone di a thusa.

Dikelo tsa go ananya madi, ke pharologanyo magareng a madi a dinaga tse pedi, di ama boleng jwa madi a o a amogelang, fa o fetola, mme di ka ama ditshenyegelo tsa gago, fa o le mo loetong, kgotsa o dira kgwebo.